Malume ngizwile ukuthi ubuye ngasemtholampilo wathola ukuthi usuphila ngesifo sengculaza. Ngiyacela-ke malume uqinisekise ukuthi uyayiphuza imithi yakho ngendlela. Isikhathi abakunike sona emtholampilo isona sikhathi okumele uphuze ngaso imithi yakho. Imithi yakho-ke malume ngiyakubona ukuthi uyadembesela ukuyiphuza. Usaba ukuthi iyona ezoveza ebantwini ukuthi wena uphila nesifo sengculaza. Isifo sengculazi-ke malume asisabonakali manje, akubhalwa ukuthi lo uhamba nje la unaso. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi ehambe ephile, ehleke nabanye abantu kungabonakali. Ubungozi malume besifo sengculazi bubodwa ukuthi mhla uhlangana nabantu. Ake sithi uyohlaba inyama kwamakhelwane usuyasikeka, gwema ukuthi igazi lakho lithinte omunye umuntu. Kanjalo-ke ubalekela ukuthi bangasitholi isifo sakho kodwa okudlula lokhu malume, akukho ukuphuza amaphilisi akho ngendlela. Uzokwazi ukuthi uphile isikhathi eside.

Mkhulu ngiyakunxenxa ukuba ubheke isimo esesiphila kuso manje. Izwe alisafani nasekuqaleni, ekuqaleni mkhulu zazingekho zonke lezi lelesi esezigcwele izwe, manje ukuhlala wedwa akusaphephile. Uma mkhulu ungafuni ukuthi thina sikunakekele uzonakekelwa ubani? Uyacabanga abantu sebazi ukuthi wawuhleli wedwa unabazukulu, unabantwana kepha akekho noyedwa owafuna ukuhlala nawe waze wathula mkhulu noma zafika izilelesi zakubulala. Kuyobe mkhulu sekuyithi esesisala negama elimbi emphakathini. Singeke sikwazi futhi ukubachazela ukuthi wena ubufuna ukuthi kwenzeke kanjani ngempilo yakho, sicabangele nathi mkhulu singabantwana bakho. Uma kuwuwe osibeka ngaphandle uthi abantu bazothini? Izilelesi mkhulu zizoba namandla okwazi ukuthi wena uhlala wedwa zize zizokuvakashela la zithathe konke ukudla, imali kanye nempilo yakho sobe sesithini kubani? Siyacela mkhulu ukube ukwazi ukuhlala nathi singabantwana bakho sizokunakekela.

Okokuqala uma ngihlangabezana nesiguli esine-COVID-19, ngizoqala ngisi-check-e i-temperature yaso ukuthi sikangakanani. Uma i-temperature esingaphezulu kwa-thirty nine kuya ku-forty okuyizinga layo lokushisa lelo. Sengiyakwazi ukubhekelela ukuthi, okay lo muntu lo kusho ukuthi unazo izimpawu ze-COVID-19. Sengiyaqala ngingameluleka ukuba makahlale yedwa mangabe efika endlini ukuze angatheleli abanye abantu ngalesi sifo. Makahlezi njalo efake i-mask ukuvikela ukuthi ukuphefumula kwakhe kungahambi kufinyelele kubantu abaseduzane naye. Aphinde futhi ekwazi ukugwema izindlela zokwenza izinto ilanga nelanga. Yena okwakhe ukuthi ngaso sonke isikhathi makazigcine la abantu abaningi bengekho khona, avule amafasitela endlini azobe ehleli kuyo. Ebese ephuza-ke imishanguzo azobe eyinikiwe ngaleso sikhathi elekelela ukuthi isimo sakhe sibengcono.

Okokuqala engakwenza ngingathi umuntu mangabe sengimuhlonzile ukuthi unaye ubhubhane lwe-COVID-19. Ngimakhele ithende angakwazi ukuthi ahlale yena yedwa ngoba iningi labantu alinazo izindlu eziningi, ikakhulukazi emakhaya. Labo bantu labo abazi ukubaluleka ukuthi kumele asuke eduze komunye umuntu ahlale endlini yakhe yedwa. Yena ngokwakhe uzitshela ukuthi i-COVID-19 ubhubhane nje olulaphekayo kalula olungathelelani futhi nomunye umuntu. Ngizobe-ke sengiqinisekisa ukuthi ngibakhela amathende. Umuntu watholwa nje ukuthi unalolu bhubhane uzobe esehlale ethendeni lakhe la azokwazi ukuthi ayinakekele khona yena, adle umshanguzo aze aphole. Ebese kuyima ebuyela ekhaya kubantu abathandiweyo bakhe ngoba uma ehlala nabo bonke ekhaya bazogcina benalo ubhubhane. Ngaleso sikhathi nendlela yokuthi basizakale masishane izobe ingekho kanti uma ngabe sizomfaka ethendeni lakhe yedwa uzokwazi ukuthi alulame ngokuphelele aze abuyele emuva.

Ugogo angazi noma ubesezwile yini ngempesheni esitholwa abantu abadala. Kuyimpesheni engeziwe le gogo kule mpesheni oyiholayo yanyanga zonke. Impesheni-ke le gogo ingezwa ngoba usuthole umuntu ongumncedici wakho, umuntu ugogo ozokwazi ukukulekelela ekutheni akuphekele, akuhlanzele iy'ngubo zakho, akuhlanzele indlu ohlala kuyona. Le mpesheni-ke gogo uyibhalisa ngoba udokotela okwenzelile incwadi eshoyo ukuthi ngempela wena gogo uyagula noma usungaphezulu kweminyaka ewu-seventy five. Uma udokotela esekudeni nawe ukwazi ukuthola incwadi evela kukhansela wakho wendawo. Le ncwadi-ke gogo uzobe usuyayithatha uyise emnyangweni wakwa-SASSA. Ibona-ke gogo abazobe sebegunyaza ngokuphelele ukuthi leyo mpesheni yakho isiyathasiselwa kule mpesheni oyiholayo uzobe usuyayithola inyanga nenyanga.